Ke lemogile gore morogo o batho ba sa a tlwaelang thata ke khabitšhe ya maChina, khabitšhe e monate thata fa o e apeilwe mme o e tlhokantse le ditamati, gape morogo e le goreng batho ga ba tlwaela thata ke morogo wa lephutsi morogo wa lephutse le o ne o monate thata ga o ka kry-a motho a itse go apaya ka setswerere o tla itatswa menwana thata. Merogo e mengwe e le goreng batho ga ba itse ka bontsi ke merogo ya naga, e leng gore e itlhogela fela jaaka rotho batho ba e feta-feta gantsi ba sa itse monate wa one morogo o thata.

Go bonolo thata go jala dipanana go na le diapole, gore o kgone go jala apole o tshwanetse o tseye tissue o e dire bongolanyana o tseye dithapo tse di nonofileng tsa diapole o di apese ka yone tissue eo. Tissue e e nne ntse e le bongola mme fela o e beye mo go leng lefitshwana teng di tla simolola go tloga, ga di simolola di tlhoga o a di tsaya o di tsenya mo mmung o e leng gore o nonofile go ka jalwa. O nna o nosetsa, o nosetsa, o nosetsa diapole tseo di tla tloga, fela ga o batla go jala dipanana o kgetlha dikalanyana tsa dipanana tse e e leng gore o na le tsone o a di ngathoganya piece by piece ka bo bikinyana-bikinyana ga o fetsa go di ngathoganya o di tsaya o di tsenya mo mmung o e leng gore o nonofile gore o ka jala, fela tsone di a go tloga bonolo fela kwa ntle ga matshwenyego ape.

Gore ke jwale tamati ke tshwanetse ke bankanyetse foo ke yang go jwala teng pele, ke batle jaaka mantle a dikoko le mantle a dikgomo kgotsa mantle a dipodi, ke yone a tlang thusa gore dijalo tsa me di nonofe go tlhoga sentle. Fa ke fetsa go dira jalo ke tshwanetse ke batle dithapo tsona tse o tsa ditamati ke di tsenye mo mmung, mme ke se tsenye e boteng thata fa ke fetsa go di tsenya mo mmung ke di katele ke di tlhokomele sentle gore ga gona sepe se se kgoreletsang ditamati. Di tla tlhoga fa di fetsa go tlhoga di tla gola ke nna ke di nosetsa, ga di fetsa go gola pheleletsong di tla feleletsa di butswa di nna dikhibidu fa di fetsa go nna dikhibidu ke gone ke tla thomang go di kgatlha sentle ke di isa ko marekelong kgotsa le nna ke dija mo lapeng.

Go bonolo go simolola peo ya rooibos mo di-tray-ing o tsaya di-tray tseo o tsenya peo ya di-rooibos-o mo teng ka go latelana, ga bana bao ba gola ba rooibos-o o wena o ntse o le busy o bankanya fo o yang go jwala teng, ga fetsa go jala mmu o nonofile o tsaya bana bao o ba tsenya ka go latelana mo mmung, ga o fetsa go ba tsenya yalo o tla nna o nosetsa ba gola ba gola ba gola go fitlhelela e nonofile go ka robiwa, e godile ebile e tswile le bana ba e le gore bone ke bone rooibos-o e le gore tshwantse kgetlhiwe e be e kgathiwa sentle go ya ka go latelana gore e ye marekelong or o nwe tee ka yone.

Rooibos e thusa fa o na le kgatelelo ya madi e dira gore madi a gago a ye kwa tlase, e thusa gape thata fa o na le malwetse nyana a jaaka a sukiri e dira gore sukiri ya go e ye ko tlase, e thusa gape le ga letlalo la gago le na le infection-e le kgona go go thusa gore le go thuse jaaka o na le allergy le kgona go go thusa gape mo allergy-ing.

Dikgwetlho e ka nna bogodu, go tlhoka metsi, go tlhoka batho ba ba tlhokomelang jaaka mofero o tlhoga o le montsi-ntsi o feketsa rooibos-o le diphologolo dija go sena tlhokomelo. Gore bogodu gore bo ka kgoniwa jang ke gore go tswalelwe rooibos gore go se nne ope o tsenang ka ntleng ga tumelano. Metsi e ba ka epa sediba sa metsi gore e nne ba thusa go nosetsa fo o, diphologolo go tsena ba tswalele ka terata gore go se nneng phologolo epe e itaolong go tsena mo rooibos-ong.

Dikgwetlho tse dikgolo thata ke bogodu batho ba le bantsi mo nakong ena ba utswa maungo gore ba rekise ko ditoropong, se sengwe gape se se dikgwetlho tse di ba lebaganeng thata ke go tlhoka metsi mo nakong e ya gompieno pula e tsaya lobaka go na, so ga ba kgone go nosetsa dijalo tsa bona ka ntlha ya metsi go tlhoka metsi.

Mo nakong ya gompieno gantsi go dirisiwa metšhini go dira dijeme, matute le maungo a mo nakong ya gompieno. Metšhini eo go tsawa maungo fela a tsenngwa mo metšhining, metšhini e ke yone e tla dikologang e kgapela maungo kwa e kgapela matute kwa e kgona go dira dijeme jalo le jalo.

Maungo a jwang thata molefatsheng ke diperekisi, mengu, dipanana, diapole le terebe ke tsone tse e le gore di jewa thata mo lefatsheng, ka ntlha ya gore di fa dikotla batho ba bantsi ba di ja ka ntlha ya gore di fa dikotla gore mmele wa gago o kokotlegele sentle, o tlhoka o ne maungo ao gore o a je ka gore a na le di-vitamin tse dintsi a fa go fa dibithamini tse dintsi.

Merogo e jewang thata ke ditamati, ditapole jaaka spinach-e, khabitšhe ke ka ntlha ya gore merogo eo ke dishabo, o kgona go fetisa bogobe ka tsone. Thata-thata se se jewang thata ke ditapole, ditapole di diriwa ka mefuta-futa gantsi ba di dirisa for di-chips ba kgona go di tsenya mo, ba di bitsa di-mash ba kgona go dira mash, ba kgona go di tsenya mo di-colour-nyana tsa mefuta-futa go apaya dijo.

Dithoro le mabele ke dijo tse e le goreng batho gantsi thata-thata mo Aforika thata-thata mo Aforika Borwa ba di rata thata, and-e ba di bona jaaka dijo tsa setso. Balemirui ba tshwanetse ba nne ba leme tsone thata di a tlhokega mo maphelong a batho ba bantsi-ntsi, ka gore ke tsone dijo tse e le goreng ke rona mo Aforika Borwa re di rata thata ebile re a itse gore ke tsone tse di re godisitseng ebile di re fa maatla di na le dikotla tse dintsi-ntsi mo segompienong.

Ke lefelo le e leng gore molemi o ikgethela go lema diterebe fela ka mefuta-futa o o lema jaana go thoma go tswa mo peong go ya go fitlha a kotula. O bereka fela ka yone terebe fela ka mefuta-futa a dikotule a be a di kotula a di isa ko marekelong.